Ngingabasiza ngokuthi ubatshele ukuthi iyasiza izokwazi ukukukalela ukuthi usuku lwakho uzoliqala nini and ukwazi futhi ukuyikalela usuku lwakho ukuthi ligcina nini. Ikukhumbuze futhi masukhohliwe ufake into ey'njengokuthi ube ne-meeting mhlampe ngo-four ekwazi ukukukhumbuza ukuthi hhayi i-meeting yakho ingo-four. Iyakwazi futhi ukuthi ikuvuse nasekuseni mawukade ulele ubukadu'zovuka ekuseni. Iyasiza nje impela isiza kakhulu.

Ngingay'lungisa ngokuthi zikwazi ukuba ne-inthanethi esheshayo if ufuna i-information. Ziyakwazi ukuthi ziyilungise ukuthi umuntu mayefuna ume eshesha esesha ku-inthanethi yabo ukuthi bathole usizo olusheshayo.

Wi-Fi ngiyisebenzisa eyi, kawu-ten ngosuku. Futhi ngisuke ngiyisebenzisela ukungena ku-inthanethi for i-information ngibuye ngiyisebenzisele ukungena kwi-social media. Imisebenzi engiyenzayo edinga i-Wi-Fi kusuke kuwumsebenzi cause-i ngisuke ngisesha kwi-inthanethi kakhulu, ngifuna i-information khona. Izona zinto ey'ningi nje engiy'sebenziseli yona i-Wi-Fi. Nokuxhumana-ke nabantu-ke iyasiza.

Ngingamutshela ukuthi ikhamera yakhona i-right, ithatha iy'thombe ezi-right and mawufuna ukungena ukuzobheka i-information ku-inthanethi, hhayi i-inthanethi iyashesha yakhona iyasiza nje kakhulu. Koda nje i-main thing ilokho nje ukuthi inekhamera e-right mayefuna ukuthatha izithombe.

Ngokuthi sikwazi ukumeseka, sikwazi ukumkhalisa, sikwazi futhi nokuthi sitshele labantu abamxhaphazayo ukuthi akukho right, lokhu abakwenzayo kwi-inthanethi akuyona indawo yokuzoxhaphazana kuyona. And then umase uyam'tshela ukuthi angayeki ukuxhumanisa nabantu abanjengathi abafuna okuhle kuyena. Ayeke labantu abazoxhaphazana la ku-inthanethi and akwazi nokuthi aba-block-khe.

Bhalansisa ngokuthi uma abaculi bendawo bebanama-hit omhlaba bakwazi ukuthola imali abalungele ukuze bazokwazi ukuthi baphume ngaphandle behambe beyokwenza amakhonsathi. Bazokwazi ukuzi-advertise-a kubantu mhlaba wonke. Nanokuthi mawukuthi bathola imali ngenxa ye-hit yakhe akwazi ukuphila kahle.

Ngambuza ukuthi njengoba sizosebenzisana naye uzongibiza malini ukuze angigqugquzelele nemikhiqizo yami. Mina ngizothola malini ukuze akwazi ukuhambisa imikhiqizo yami kubantu? Iyona mbuzo ebalulekile engayibuza yona umgqugquzeli.

Yokuthi ikwazi ukugcina izimfihlo zakho zibe-safe ngingafaka nje i-device yokuthi ikwazi ukugcina ama-file akho, ikwazi nokuthi iskene ukuthi ubani oyisebenzisayo ngabe umnikazi wayo yini i-device.

Ibaluleke ngokuthi uyakwazi ukusesha noma iluphi uhlobo lwezinto mawungalazi ukuthi ulithole kulona. Iyona nje into ebalulekile njengo inthanethi iyasiza ukuthi ikutholele i-information ongenayo.

Omuhle kabi because abantu sebeyakwazi ukutholana nanoma ikuphi and uyakwazi ukukhuluma naye nominini akufanele uze uhambe ngenyawo zakho uye kuyena ukuze uzoxoxisana naye. So imiphumela yawo ama-smartphone yaba nomthelela omuhle nje kakhulu emphakathini or emhlabeni wonke jikelele.